Ngelinye ilanga indoda esele isilumkile yaya ebaleni yayofuna ukufaka le nkomo ukuze ibuyele ekhaya, kodwa xa efuna ukuyilandelelela le nkomo yakhala yaze yabaleka yaya kude nomlamli. Yenza ngendlela yomdlalo wayo. Wonke umntu walihleka eli bali kuba le nkomo yayiliphatha njengomntu onobuhlobo iphindaphinda ibaleke ngoxa indoda izama ukuyilungisa.

Iinkosi zidlala indima ebalulekileyo ekulawuleni uluntu, ngakumbi kwiindawo zasemaphandleni nakwiintsapho zaseNtu. Indima yabo ibandakanya ukugcina uxolo nokuphatha amasiko, ukumela uluntu kumaxanduva aphakamileyo kunye nokucacisa imithetho kunye neendlela zokuziphatha. Iinkosi zikwakhona ekubambiseni noorhulumente besizwe ukuqinisekisa ukuba imicimbi yabantu iyakhathalelwa kwaye izigqibo zithathwa ngokufanelekileyo.

Ukungenisa iinoveli zesiXhosa kwizimfundo, urhulumente unokwenza ukuba iinoveli zesiXhosa zibe ngexesha elifanelekileyo kwizifundo zesiNgesi nasezifundweni zesiXhosa ukuze abafundi bazifunde ngokuzimisela kwaye bazibone njengento ebalulekileyo. Ukuqulunqa iinkqubo zokufundisa ezinomdla, ukwenza iinkqubo zokufundisa ezisebenzisa iinoveli zesiXhosa ngeendlela ezonwabisayo nezikhuthazayo ezifana nemidlalo yamanqaku, ukufundwa kwamabali ngamabali okanye iziganeko zenkcubeko eziqhutywa esikolweni.

Ukubonisa uthando nenkathalo, ootata kufuneka babonise uthando, inkathalo nentlonipho kubantwana babo yonke imihla. Oku kubakhuthaza abantwana ukuba nabo bathande kwaye bahloniphe abanye. Ukuba neempawu zokuziphatha ezilungileyo, kufuneka ootata babe ngabantu abazithembileyo, abanesibindi sokuthetha inyaniso kwaye babonise ukuzimisela nokusebenza nzima. Abantwana bayafunda kakhulu kwizinto abazibona kootata wabo.